Njengomzali kumele umntana umkalele ixesha adlala ngalo imidlalo yeevidiyo, alazi futhi alihlonele.

Ndicinga ukuba kubalulekile ukuba umntana njengokuba ekhula asidlale okanye ayidlale imidlalo esikolweni ukwenzela aqhelane nayo, alazi ixesha lokudlala imidlalo ye-elektroniki nelokuba ayozilolonga yena umzimba wakhe.

Ezemidlalo zinceda ekubeni abantwana xa bekhulayo bangagcwali izitrato yaye basinde nakwiziyobisi, baphile impilo elungileyo nekhuselekileyo.

Akulunganga ukudlala umdlalo wevidiyo kwi-intanethi nabantu ongabaziyo ngoba zininzi izinto ezenzekayo apha ngaphandle, abantwana bayabiwa, bayaduka, abantwana bayabulawa. Kubalulekile ukuba uqaphele njengamntwana.

Ndicinga ukuba umntu onesifo sokuxhuzula angabisayiqala kwa ukuyidlala iPlayStation ngoba uzaba semngciphekweni wokuxhuzula.

Kwisikolo endifunda kuso kukho ibhola yombhoxo, kukho ibhola ekhatywayo, kukho i-netball, kubekho i-cricket. Zezo kuphela ezikhoyo.

Into enokunceda abantwana besikolo ukuze bakwazi ukujongana neencwadi zesikolo kukuba umntu afumane ezi ephu zivala ifowuni xa kufikelela ixesha lokuba afunde ukuze akwazi ukufunda ze athi xa kufikelela ixesha lokuba ifowuni yakhe ivuleke, abe ugqibile ukufunda.

Ukuze ziphucule amaziko esikolo ezemidlalo urhulumente kubalulekile ukuba azakhele la maziko ezemidlalo.

Loo nto leyo yandenza ndanomdla kakhulu wokuba ndiyibukele ibhola ekhatywayo.

Ndicinga ukuba loo nto leyo yenza ubudlelwane beentsapho buqine kakhulu.

Ukudlala kwakhe imidlalo kungamnceda ukuba akwazi ukuthetha nabantu. Angatsho akwazi, afunde akwazi ukuthetha nabanye abantwana, abe nako futhi nokuzithemba xa ethetha.

Umdlali endimthandayo kwibhola ekhatywayo nguModric. Ndimthandela indlela adlala ngayo ibhola ekhatywayo nokuzimisela njengomdlali.

Ndicinga ukuba ukuphumelela kwabo indebe yeyona nto eyamanyanisa abantu belizwe loMzantsi Afrika.

Zikhona iindawo zokudlala imidlalo kwakunye neendawo apho abahlali baye bazonwabisela khona.